Lekala la temothuto la Aforika Borwa le fa le na le seabe ka tlhamalalo ka karolo e e kwa tlase mo GDP. Le na le tshosometso e e bonalang ya ikonomi, ka dikgolagano tsa lona le tlhagiso le ditiro tsa kwa magaeng. E tshegetsa moputso wa phapanyetsano ya ditšhelete tsa ka ntle go naga mme e fana ka thepa e tala ya botlhokwa bakeng sa indaseteri. Temothuto e e sa tlhomamang le ya go iphedisa le yona e na le se seabe se se botlhokwa, mo tshireletsego ya dijo le matshelo a kwa magaeng, go feta dikgato tsa ikonomi tse di tlhomameng.

Balemirui ba mašwi ba lebane le dikgwetlho tse di jaaka ditshenyegelo tse di kwa godimo. Dintlha tsa boitekanelo jwa diphologolo, go kgaoga ga metlakase le mathata a go fitlhelela mmaraka a amang tlhagiso le boleng jwa mašwi. Go tokafatsa thuto tshegetso ya puso le go amogela di thekenoloji tse di botoka tsa tsadiso, le tsa polase go ka fokotsa thobo ya mašwi e e tswelelang. Go tokafatsa polokelo e tsididi, maatla a a ikanyegang le go bapatsa ka tirisommogo, go fokotsa go senyega le go atolosa phitlhelelo ya mmaraka. Maiteko a kopantsweng a botlhokwa go netefatsa temothuto ya mašwi, e e nang le dipoelo e e tswelelang.

Temothuto e tlamela ka dijo le didirisiwa tse di botlhokwa, gore batho ba kgone go tshela le go gola ga ikonomi. Thekenoloji jaaka ditiriso tsa megala e tshegetsa balemirui ba bannye, ka go fa phitlhelelo ya tshedimosetso ya nako ya nnete ka ga maemo a bosa, mebaraka le mekgwa e e siameng go gaisa. Go tokafatsa go tsaya ditshwetso, e thusa gape go laola dipolase ka nonofo ka didiriswa tsa go boloka direkoto, go tokafatsa didirisiwa le go golaganya balemirui ka tlhamalalo le bareki. Seno se oketsa ntshodikuno, se fokotsa ditshenyegelo le go tokafatsa phitlhelelo ya mebaraka, ya balemirui ba bannye le ba ba iphidisang.